Ina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene leswaku ni vana va vanhwanyani kumbe vafana hi ku angarhela hinkwavo va kota ku sweka swakudya swa ndhavuko leswaku ndhavuko wu nga fi wu nga heleli moyeni leswi swakudya swi swekiwaka hi swa vaxinghezi kumbe a handle hi ndlela yaleyo hi va hi kha hi tlakusa ndhavuko wa vona hikuva ni hleketaka i ndhavuko wa vona kambe loko hi dyondzisa vana va ta kula naswona hina hina hi za hi hundza emisaveni kutani ndhavuko wu nga lovi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a lava ku vona matimba ya xikwembu a hlaya Bibele a twa kutani a khongela leswi a swi lavaka ku ta vona swi humelela kutani ku ta va ku ri matimba ya xikwembu kambe a swo olova ku ku nyika munhu ku a pfumela eka Kreste.

Ina, ku lovola swi na nkoka eka minkarhi leyi xo sungula hi tlakusa ndhavuko wa hina hi nga landzeleli ngopfu swa vanhu vanhlonge yo basa hi endla leswaku va le hansi ni xikwembu xi swi vona ku ha tiyisisa hi swiendlo swa hina swa khale ku lovola swi endla na leswaku u va u ti tiva ku u yime kwini ni murhandziwa wa wena ni vana va wena hi xintu loko u lovile vana va wena va teka xivongo xa wena u ri n'wanuna.

Ina, ngopfungopfu loko a ha ri ntsongo kambe loko a ha ri nkulu a ndzi yimi na swona kambe loko a ri ntsongo swa fanela hikuva wa ha lava ku kuma vana ku kombiwa rirhandzu hi nhlonge ya xinuna kambe ku na swiletelo na milawu leyi a faneleke a famba hi yona loko a loveriwile.

Hikokwalaho va ku ririmi ra manana ni laha va humaka kona i swa nkoka va fanele ku va dyondzisa ni ku va dyondzisa eswikolweni leswi swi vulavulaka ririmi ra manana ni loko va fika kaya va vulavula ririmi ra manana ntsena sweswo swi ta endla leswaku ririmi ra ka hina ri nga fi ni ndhavuko werhu wu andza ku ya emahlweni.

I xakudya lexi va xi vitanaka ku i xigugu xi endliwa hi mavele ni timanga ku kandziwa timanga ni mavele xi endliwa endhawu yin'we etshurini.

Laha ndzi humaka kona va rhandza ku mbala swa ndhavuko laha ndzi humaka kona ku tlakusiwa ndhavuko ku tlula swa manguva lawa ka ha ri ni nhlonipho ni ku endla leswaku ku vulavuriwa ririmi ra manana ku ya emahlweni ndhavuko wa werhu a wu lahliwanga laha ndzi humaka kona i mhaka leyi ndzi tsakisaka swinene ngopfu.

I xiave leswaku vavasati a va tiva leswi va lavaka swona eka Afrika-Dzonga a va endla leswaku va wisisa ku xanisiwa ka vamanana va yimela vavanuna wa vona ku lwa ni ntshunxeko eAfrika-Dzonga hikuva hlohlotelo leswaku va nga heli matimba loko va lwela ntshunxeko.

Mina ndzi vona ku ri ku pfumela ka munhu leswi munhu a pfumelaka swona ndzi yima na swona na mina leswi ndzi pfumelaka swona ndzi yima na swona hikuva vo tala va na ku tshemba leswaku va le hansi hi vona va pfunaka hina hina a hi lo a hi lo pfumela hi timhaka ta vanhlonge yo basa.

Vukhomba bya xisati a ndzi na ntiyiso wa swona ku i yini hikuva hi ndhavuko wa hina a swi pfumeleriwi leswaku u tiva vukhomba bya xisati ni vaxisati a va pfumeleri ku tiva vukhomba bya xinuna kumbexani hi mhaka ku hi kule eka nkarhi wa sweswi a ndzi tivi kambe mina ndzi hava nhlamuselo ya swona ndzi nga hemba ni ku vutisa wa xisati laha ndzi humaka kona swi ta va swi nga ri na nhlonipho exikarhi.

Ina, ndzi vona ku ri na ku hambana hikuva ka swa khale a ku nga ri na tikhemikhali leti va ti tirhisaka ku chela eka swakudya swa sweswi. Minchumu yo fana ni swipayisisi a yi nga ri kona eka swakudya swa khale kutani swakudya swa khale hikuva swi huma emisinyeni a swo byariwa kumbe ka swiharhi a swi va swi hlayisekile ni ku va ni rihanyo lerinene kambe swa sweswi u kuma ku ri na tikhemikhali to karhi kutani tikhemikhali tona teto ti endla leswaku swakudya swi va nghozi eka vanhu.

Hileswaku u tsundzuka leswaku Xikwembu xi kona nkarhi hinkwawo. U endla na leswaku u dzunisa Xikwembu u tiva na ku Xikwembu xi kona ende xa hanya. U kota na ku yima u tikhongelela hi wexe.

I swiphiqo swo kala swo famba hi timhaka to kala xikontiri ematikoxikaya. Timovha ta onhaka swinene loko ti famba laha ku kalaka xikontiri kutani mimovha yo tala a yi fambi hi laha ku kalaka xikontiri yi lava ku famba laha movha wu nga ta hlayiseka wu nga onhaki hi ku kutani sweswo swi endla leswaku swifambo swi kala ematikoxikaya.

Ina, ndzi tshame ndzi wu vona. Leswi va swi mbalaka va mbala swa ndhavuko tanihi xibelana ni tinjhovo. Leswi swi endla leswaku swi tlakusa ndhavuko werhu ende swi va swi sasekile swinene swonghasi. La u kuma n'wanuna ambarile tinjhovo ni xa le nhlokweni a khomile ni nhonga kutani lowa xisati a mbarile xibelana a hakare ni nceka ni duku.

A ndzi ta endla leswaku ndzi khayima tihomu ta mina kumbe swifuwo swa mina ndzi swi yisa laha ku nga na ri dyelo ra rihlaza lexi ku nga grass. Ti ya kuma swakudya swo nona ndzi tshama ni tona laha ti nga ta va ti ri kona ku kondza ti heta ku dya kumbe ri rhenganyana kutani ndzi ti khayima ndzi muka na tona ndzi ya ti hoxa etshangeni. Loko ndzi to hoxa etshangeni ndzi endla leswaku ndzi ti kela mati emabavhini ku ndzi ti kota ku nwa ti tshama ti hlayisekile. Swin'wana i ku a ndzi ta cheka loko ku ri na swigalana loko swi ri kona a ti ta ya edibini loko ti nga suki hi ku ya edibini a ndzi ta endla leswaku ndzi tirhisa leswi hi swi vitanaka ku i mfafazelo.

Nkoka wa ku khuvuriwa i ku u pfumela eka Xikwembu u u susa swidyoho u hundzuka munhu lontshwa ematihlweni ya Xikwembu.

Ina, swi kona ku fana na vanhu va rixaka leri nghenaka kereke ya Muslim. Van'wani a va dyi nyama va dya muroho ntsena kutani van'wani va dya swilo hinkwaswo.

Loko ku lovile hosi tiko hinkwaro ri fanele ri endzela nkosi walowo. Leswi swi endla leswaku hosi yi ti ku titwa evuhosini va titwa va hlayisekile loko a appreciate-wa swinene kutani endzhaku ka ku lova ka hosi ku fane ku vekiwa hosi yin'wana.

Ndzi titwa swi sasekile swinene leswaku vana va ha landzelela ndhavuko wo ya engomeni. Engomeni ku ku endla leswaku u tiva leswi u nga ta tiyimela hi vuswona loko u va n'wanuna leswi swi ndzi tsakisa na hi ku ndhavuko wa rixaka ra vatsonga a wu fi.

Ina, ndza swi kota ekusunguleni ndzi dyondzise hi kokwani wa mina wa xinuna. Va ndzi dyondzisile xivongo ku hlaya kusukela emasunguleni ku ya fika emaheteleleni na loko va lovile ndzi xi hlayile ndzi titwa ndzi tsakile swinene ku na laha va nga kona va ta va va tsakile.